Ke bona batho ba sa batle ho tseba ho itlwaetsa ho tseba ditsi tsa setjhaba hobane jwale, batho haholoholo ba ikgantsha. Ke batho ba ikgantshang ebile ha ba na ha ba na thahasello ya ho ikutlwisa hore na batho ba phela jwang kapo batho ba bang maphelong a bona, ba etsa jwang. Jwale ke ke ka hoo batho ba sa batleng le ho tseba hore na ho etsahalang ditsing tsa setjhaba. Ene le hore na di ka ba thusa jwang, ha bana thahasello.

Moruti le kae? Re teng ntate. Ee ne ke kopa ho tseba hle, akere jwale ngwana ona o tla kerekeng kolobetsong, ke ne ke kopa o ntlhalosetse hore na ke tlo hloka ho ho tla le eng. Dintho tse ke tshwanetseng ho ba le tsona ke tse feng ha ke tlisa ngwana kerekeng kolobetsong moo? Diaparo tseo ngwana a tlamehang ho di apara tsatsing leo ke diaparo tse jwang moruti? Okay ntate. Kea leboha.

Phoso ena e qadile moo e leng hore, di-company tsena tsa diaparo di bone e ka batho ha bana mesebetsi ebile ha ba kgone hore ba fihlelle ho reka ka ditheko tse hodimo. Jwale yaba ba nka qeto ya hore bona ba tla sebedisa lesela le se nang boleng, o kila bona. Jwale di-company tsena di entse jwalo, di re di tla etsa diaparo ka lesela le bobebe. Ene jwale taba ena e ya re nyatsisa. Phoso e qadile hona mane moo e le horeng batho ba qetelletse ba sena mesebetsi ebile dintho di nyoloha mona Afrika e borwa.

Nna ka setso sa ka sa Sesotho sa Mosotho ke apara meqathatso. Ha ke qeta ho rwala meqathatso ke apara seshweshwe, ke apare modia-nyewe, ke apare katiba ya ka e ngotsweng Mosotho kapa e ngotsweng Lesotho ebe ke nka koto jwale kea tsamaya. Ngwananyana wa Mosotho.

Kannete nna ke bona hore re hloka community watch. Ha e le sa pele teng ebile ka sehlohong re hloka baetapele ba nang le nnete. Baetapele ba rona ba tlamehile ho bontsha hore ke baetapele ba etelle dintho pele jwalo ka hore bontsha diphoso, jwalo ka ho hlokomela setjhaba, jwale ka ho tshireletsa setjhaba dinthong tse tshwanang le tsona botlokotsebe le tshebediso dithethefatsi. Ha re ka ba le bona baetapele ba nnete, re ka tswela pele ka setjhaba sa lekeisheneng. Re hloka community watch-e ebile re hloka setjhaba se seng ho sebeletsana.

Hangata Afrika Borwa ke naha e nang le meetlo haholo. Jwale meetlo ena re tswa le yona hole, ngwana ha hlaha o tlameha ho rewa lebitso hobane ho tlameha o tsebiwe hore ke ngwana wa kae, ke ngwana wa mang, lebitso la hae ke mang? Dithapelo tsona di etsuwa hore ngwana a tshireletsehe a be le tshireletso e ntle. Le mekete e etsetswa yona ntho eo ya hore ngwana ha ha hlaha a tsebahale lelapeng la hae.

Jwalo ka bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona kapa tjhe, bo nkgono ba rona ba seng ba hodile ba sa dumellaneng le meaparo eo bananyana kapa batho ba bomme ba aparang ka ona matsatsing a hajwale. Ke bona mabaka a bona e le mabaka a utlwahalang. Jwale ka ho tshwana, jwalo ka ana a hore mosadi o tshwanetse hore a itlhomphe hohle moo a tsamayang teng. Mosadi o tshwanetse a itlhomphe, mosadi o tshwanetse ho ikgantsha. Mosadi ha tshwanelwa ke hore a tlwaelwe hampe ke batho ba bo ntate kapa ke bananyana ba bang ba tlang kamora bona. Motho wa mme ke motho a hlomphehileng haholo, a tlamehang ho dula a apere le ho itlhompha ka moo aparang ka teng. Kea utlwa mabaka a batho bana ba baholo.